Iy'nqumo bayithatha ngokuthi lapho abamenywe khona kuyokwenziwani. Uma ngabe kuyilanga lokuthi kumenyelwe ukuthi lapho emadolobheni ilanga bahamba umcimbi okhuluma ngento yamasiko, yilapho abazogqoka khona iy'mpahla zabo zesiZulu, kodwa uma ngabe kuwumcimbi okhombisa ukuthi umcimbi wase-West, odinga izinto zaku-Western culture, yilapho umuntu a-decide-a khona ukugqoka iy'ngubo zakhe lezi esiy'gqokayo kodwa lezi zesiZulu bayisebenzisa kakhulu uma into iphumile ukuthi umcimbi esiya kuwona umcimbi wesintu kuzobe kunezinto zesintu noma kunezinto zamasiko, yilapho bese kugqokwa khona-ke izinto zesiZulu, abazigqoki noma inini, noma ikanjani.

Zikhona iy'nguquko engiy'bonile zenzeka. Sithathe nje isifanekiso sesipinashi, isipinashi thina sikhule siphekwa nje kuyisipinashi. Njengamanje sebethanda ukwenza o-creamy spinach, mawupheka ispinashi esi-normal sewuyalahla. Ukudla , inyama yangaphakathi, thina sikhule nje inyama yangaphakathi uyibilisa ufake u-anyanisi, ufake usawoti kudliwe kodwa manje seyifakwa zonke lezi y'thako ey'fakwayo kuze kufakwe no-green pepper, kufakwe ogaligi, kufakwe ini, into esikhule singayazi. Ney'tambu kanjalo, sikhule nje isitambu bekubiliswa kufakwe amafutha kudliwe, manje sekukhona o-creamy , yini o-creamy samp. Kuningi asebekwenzile intsha yamanje, izizukulwane zamanje esezikushintshile ukudla kwesiZulu, nje. Sezikupheka, zikuthande, zikwenze engazukuthi manje ukudla kwesiLungu. Akusafani nokudla thina ebesikudla mawudla ukudla kwesiZulu uku-taste-a ukuthi cha, ukudla kwesiZulu.

Ngingathanda ukwazi kabanzi ngenkolo noma namasiko ama-Muslim. Ngifisa ukwazi ukuthi isukelaphi kufika kanjani ukuthi babe nesikhathi esinqunyiwe nje sokuba abathandaze ngaso njalo nje ngoLwesihlanu ngo-twelve, ngisho ngabe kuthiwa kubhizi kanjani ey'tolo kodwa bona bayavala bayothandaza. Angeke bathi ngoba nakhu kubhizi noma ibhizi ka-December, sizoyeka ukuthi ngo-twelve siyathandaza, bavala kubhizi kunjalo beyothandaza. Babamba ama-fasting, kuney'khathi la bengadli khona oflawa, izinto ezenziwe ngoflawa, bayay'fastela so ngingathanda ukwazi kabanzi ngaleyo nkolo leyo ukuthi yini eyadala ukuthi kuze kufike lapho.

Ngicabanga ukuthi into okumele bayenze abashadayo ukuthi umshado wabo uqinisekise ukuthi umshado wabo uyaphumelela. Ngaphambi kokuthi bashade nje, kufanele bahlale phansi baxoxe, baxoxisane ukuthi yini abayifunayo, nomuntu asho ukuthi yena ufunani emshadweni nomunye asho ufunani emshadweni. Balindele ukuthi kwenzakaleni emshadweni wabo ukuze uma bengena vele emshadweni bayazi ukuthi bazofunani, yini ezokwenzeka umshado wabo ukuze uphumelele. Kufanele futhi bakuqinisekise ukuhloniphana kungabikho ukuthi manje omunye akasamhloniphi omunye, nomunye akasamhloniphi omunye ngoba lokho kubalulekile ukuthi bahloniphane. Three, baphinde bakwazi ukukhulumisana uma ngabe kukhona lapho bangabonanga ngasolinye bakwazi ukuhlala phansi baxoxe ngaphandle kokuthi baze banyuse imimoya kuze kufike la sekuxatshanwa khona, sekuphakanyiselwana amazwi kodwa bakwazi ukuthi bakhulume. Futhi bangalali bengayixazululanga inkinga yabo ukuze kungabibikho ukuthi umuntu uvuka ngakusasa usaqumbele into yangayizolo, kodwa bakwazi ukuyilungisa ngesikhathi.

KwaZulu, ikakhulukazi uma kuhlatshwa inkomo, iyahlatshwa inkomo bese iyahlukaniswa kuthiwa le eyabomama, izokhishwa, khona ezokhishelwa omama, khona ezokhishelwa obaba, kube khona ezokhishelwa iy'ntombi, kube khona ezokhishelwa iy'nsizwa bese-ke kuba khona eyey'ngane-ke lezi ey'ncane-ke, okusazingane impela impela okuncane. Kodwa ihlukaniswa ngey'gaba bese-ke bayanikezwa ugqoko lwabo banikezwa kuthiwa nayi iy'ntombi zinikezwe ugqobo lwazo zihlale phansi zidle, nomama kanjalo nabo banikezwe ugqobo lwabo kuthiwa abahlale phansi badle, nobaba kanjalo. Kukhona iy'nyama futhi especially enkomeni ezingadliwa zintombi noma futhi inyama engadliwa omama edliwa obaba kuphela njengenhloko nje, inhloko sikhule ingadliwa abantu besimame, beyidliwa abantu besilisa. Yiphaphu alidliwa abantu besimame, lidliwa abantu besilisa.